Sa ntlha nka simolla ka go founela Mama ke mo bolella mathata a ka gore ke tshwere fela madi a ke tswanetse ke a romele. Ga ke na madi a mangwe, re tla buisana. Ha ene a dumela, ke tla tsenya madi a re dumalaneng ka one, ha sa dumele, ke tla short-isa ke bo ke ya ko bankeng e nngwe or teng mo go yone banka eo be ke etsa immediate payment mare ke tla mo bolella gore madi a tla tsena a short-a ka gore ene o batlile madi a jagileng so ke immediate payment.

Sa ntlha, o simolola ka go compare-a gore ke efe e e siametseng wena le lelapa la gago, le gore ke cover e yang, a na ke ya loso or ke ya go , le gore e cover-a malwetsi a yang , le gore o tlile go e duela bokae ka kgwedi, le gore bone ba patela bokae as company. Ha o fetsa, o tla compare-a tšhelete e o tlileng go e patala, le gore wena as motho yo o patelang, a na etla go benefit-a. Ha o fetsa, o tla kgetha e e go siametseng, o bo o tsaya yone cover eo.

Inšorense ya botshelo le ya lefu ga di tshwane. Ya botshelo gantsi ga e sokodise thata. Ha o fetsa go tlhokofala, ba duela family ya gago madi ao o ntse wa boloka, ebile ga ba sokodise. Ya lefu e kgona go tsaya six months, twelve months, or even more, ka gore ba tshwanetse go dira dipatlisiso tsa gore ke eng sentle-sentle e go bolaileng. Ebile go ya ka gore o tsaya company efeng. Ba bangwe ba go dumela o kenye batho ba le ten, ba bangwe fourteen, ba bangwe five go tswa mo go wena, gore o kgethile efeng e tla etsang gore o duele bokae, ebile bone batla go duela bokae after loso la gago.

Dumela, nna ka leina ke Pretty, ebile ke na le dingwaga di le twenty-five. Ke na le ngwana a le mongwe le monna, ebile ke bereka ke le moemedi wa molao. Ke ne ke batla life insurance. Ke na le tshepo ya gore o tla kgona go nthusa. O tla mpolelela gore ke tla duela madi a kana kang, ebile ke tla kgona go kry-a bokae for dingwaga tsa me le ba leloko la ka. Ga go ka e tsagala gore ke lefatshe, ke bo ke itsi gore ba mo matsogong a futhumetseng.

E tla go thusa thata go invest-a mo property-ing. Ke madi a mantle, ebile ke botlhale go invest-a mo property-ing. E thusa gore o itse gore kgwedi e nngwe le e nngwe o na le madi a guaranteed ao tla kry-ang. Ebile, madi a teng o kgona go invest-a for dilo tse dingwe. Ebile, o kgona go thusa ba leloko ka o na. E tla go thusa thata ka gore madi ao ke extra income, ebile gantsi ga e tax-iwe.